Re le ba setšhaba re tlamegile go tlhatlhoba dirisiswa tsatsi le letsatsi gore kgone go itse gore go diragala eng mo tikologong ya rona. Mme se se ka thibela dikotsi ka gore

Se se tla re thusang re le ba naga ya Aforika. Re fitlhela e le gore go na le batho ba e leng gore ba tswa diporofenseng tse dingwe ba tla mo diporofenseng tsa rona go tla go robala le go ja dijo tsa mesong kwa di-BNB. Ka jalo, re ka ba apeela dijo tse e leng goreng di tswa mo mmung. Ba ka itemogela naga e ntle ya go tshwana le ya rona mo Aforika Borwa. re ba bontshe gore rona re ja maungo ebile maugo a na le dikotla di le dintsi, ebile rona re a a jalwa maungo ao. Ga se maungo a e leng gore a rekilwe kwa mabenkeleng, seo se tla re thusa go gola naga ya rona ya Aforika Borwa gotlhelele-gotlhelele

Maungo a e le goreng ke a itse mme ga a itsege thata go tshwana le maungo a diperekise, maungo a dijalwa tsa tsa sefela, maungo a dijalwa tsa matlapane, maungo a dijalwa tsa diterebe tsa go dira , maungo a go tshwana le diapola, ke maungo a mantsi a e le goreng ke a itse, a e le goreng ga a itsege thata ebile ga a tlwaelega mme a na le melemo e le go feta batho ga ba itse seo. Maungo ao a go thusa gore mmele o phele o na e dikotla ebile mmele o itekanele le ge o tsofetse mme o tlabo o setse o kgona.

Go ya ka nna, dijo tse di omisitsweng ke tsela e e siameng ya go somarela maungo, merogo le merogo. Go go thusa go di itumelela ngwaga o otlhe, se se raya gore dijo tse o tla be o di omisitse di tlaa dula lebaka. Le fa go dirisa metsi mo mmeleng go ka dira gore thulaganyo e e nne motlhofo. Go raya gore dijo tseo di na le dikotla go feta dijo tse e le goreng ga di a omisiwa mme ke mefutafuta e mentsi e le goreng ba e dirisa go omisa dijo. Bangwe ba di tsaya ba di beya mo dipoleiteng ba di beya mo letsatsing gore di kgone di ome ba di tseye ba di beye.

ka nna, lebaka la gore re game diphologolo ke gore re tlhoka mašwi ebile se se direla gore phologolo le yone e ikutlwe e tokafetse thatathata mme phologolo e e le goreng ke yone e e le goreng e a gamiwa ebile re fitlhela mašwi go yona ebile mašwi ao re kgona go dira dilo di le dintsi ka ona ke kgomo. Tlhagiso ya mašwi e ikaegile ka tlamelo le tlhokego fa go tlhokega go le gontsi. Fa o sa e dirise mašwi go feta letsatsi, seno se supa gore mmele wa kgomo o ka emise go tlhagisa.

Dingwe tsa ditsela tse e le goreng ke tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsona ke gore maungo a mangwe ra a omisa, ge a omile re kgona a baya re a a je morago ga nako go tshwana le diperekise, go tshwana le diterebe, go tshwana le maungo a mangwe. Jwalo a na le dikotla tse dintsi, ona maungo ao ebile a re tswela mosola ka gore re tlaa be re sa a dirise ka nako e e one ya go tshwana ya gore a feleletse a fedile. dijeme di teng, matute a teng, le le ona maungo a a omisitsweng ao a re thusa a re thusa a re thusa go le go le thata.

Fa e le gore balemirui le badiri mo dipolaseng go na le ba e le goreng ba tsaya ka kwa dipetleleng go ka kwa ditleliniking, ba tshwanetse go ja maungo mo dijong tsa bona. Maungo a na le dikotla tse dintsi ebile ba tshwanetse go nwa metsi. Ba tshwanetse go ipabalela ka go ikatologa kgatlhanong le dilo tse e leng gore ga di a siama. Polase le yona e tlhoka tlhokomelo, e tlhoka baagi ba e leng gore ba e rata le balemirui ba e leng gore ba tla e tlhokomela. Ba tshwanetse go phela ba phepafaditse madulo a bona gore go phele go babalesegile ebile gape ba tshwanetse go dira ka bo jotlhe gore sengwe le sengwe mo se siame.

Ke tshwere dintlha tse e le goreng di botlhokwa mo go baakanyeng mmu pele ga go ga go jala. Ya mathomo e e leng gore e botlhokwa go di feta tse tsotlhe ke gore boleng le taolo ya mmu, mmu o o nonneng go raya gore mmu wa rona o tlabo o nonne o na le dikotla tse dintsi, nosetso e e siameng le taolo ya dikotla di botlhokwa mo kgolong ya dijalwa mme e nngwe ke tsamaiso ya metsi e e lekaneng dithulaganyo tsa nosetso tse di siameng le mokgwa wa pabalelo di botlhokwa. Di botlhokwa go feta sengwe le sengwe, ke tsona tse e le goreng motho o tlameile a di ele tlhoko e e tla mo go baakanyeng mmu e se re jale.

Dikolo tse e leng diyunibesithi le di-college di thusa ka gore di ruta bana ka temothuo, sengwe le sengwe se e le goreng barutwana ba tshwanetse go se itse ka temothuo go thomeng ka mmu, gwa tla dijalwa gore go simolola jang. Nna ke ke bona e le tšhono e e ntle ka gore morago ga moo o mongwe le o mongwe o kgona gore nna ke le nna ke kgona go nna le polase yaka ka ke le one ka dira dijalwa ke le one ke a kgona ebile ke ka kgona go go oketsa batho ba e le goreng ba tla mperekela ke go oketsa tiro le go thusa ba ba sa kgoneng.

Fa go twe wine farming ee ke nngwe ya dijalo. Ba jwala diterebe mme ge ba jwetse diterebe ka mokgwa o wa, ge dijalwa tse wa di gola e leng diterebe go na le ka mokgwa o ba dirang ka teng gore ba dire wine-e. Wine-e ke seno, seno se e le goreng ke bojalwa sentle sentle ke nnotagi e fela nnotagi eo ba e dira ka diterebe. jwalo e ke dijalwa tse e le goreng ba berekisa tsona go dira wine-e ba di dira ka wine-e eo. jwalo ee ke nngwe ya dijalo.

Dintšhe ke dingwe tsa diruo tse e le goreng ga se gantsi o ka e le gore di a ruiwa. Ke itse go le gantsi dintšhwe di kgona go mae a mangwe a ka jalo ke nagana dikgoreletso ke gore ga di a tlwaela, ga o ruile ntšhe o tlamegile go nna le polase ka gonne ntšhwe e rata go dula mo e leng gore go bulegile teng. Ntšhwe ke seruiwa se se batlang go phela go bulegilwe, nama ya teng le yona ba e rekisa ka kwa mabenkeleng. E farologane go tshwana le gonne ga se ga e tlwaege ga e tlwaelege.

Tlelaemete e ama pabalesego ya dijo tsa rona ka ntlheng ya gore balemirui ba feleletsa ba sa kgone go bona tswelelopele ya dijwalo tsa bona ka gonne o fitlhelele gore tlelaemete e ama ka kgang ya gore mmu o feleletsa o sa be le manyora a e le goreng a tlhokagala gore dijalwa di kgone di gole. re sena pula e e le goreng metsi a teng ga a siama gore a katla a kgona tsona go ba metsi a e leng gore a tla direla gore dijalwa tsa rona di kgone go mela. Ke nagana gore balemirui le puso ba tshwanetse go tla ka melao e mentšha ya go akanya gore re ka dira yang go thusa ka tlelaemete e e le goreng e ama dijalwa tsa rona.